Ndzi vona swi antswa ku hlayisa vadyuhari ekaya. Ku va yisa endhawini yo hlawuleka laha vatirhi lava leteriweke va nga ta hlayisiwa kona, ndzi swi vona naswona swi fanerile. Kambe a swi fanelanga ku fana na loko va hlayisiwa ekaya. Loko va hlayisiwa ekaya va kuma vunakekeri hinkwabyo, kambe loko va hlayisiwa eka ndhawu liya yo hlawuleka, ina kona va swi kuma ku va va va nakekela rihanyo ra vona. Loko va vona onge wa vabya va swi kota ku n'wi tisela dokodela hi xihatla, kambe ekaya hi kona laha ku nga ngcono swinene. Ekaya u kuma ku nakekeriwa swinene, ekaya hi laha a kumaka ku hlayiseka.

Ti tele tinxaka ta ku xanisiwa leti vadyuhari va langutaneke na tona emakaya lama nga riki na rirhandzu. Vadyuhari i vanhu lava va tsandzekaka ku ti endlela. Loko se u fikile eka malembe yo ndlula sixty, va xanisiwa swinene eka makaya lawa ya kalaka ri rhandza. U kuma leswaku va nga n'wi nyiki swakudya, va ku yena a pfuke hi vukulu a ya a ya ti tekela. Nkarhi wa kona u kuma leswaku u tsandzeka no famba a nga ha koti no endla nchumu. Va nga n'wi tshika masiku yo tala a nga hlambanga, va nga n'wi tshika nkarhi wo leha va nga n'wi nakekeli, va tibyela leswaku yena u fanele ku ti nakekela. Eka makaya lawa ya ya nga ri ki na rirhandzu, a ndzi ta tiyisisa leswaku va va yisa eka ndhawu yo hlawuleka laha va nga ta kota ku nakekeriwa kona. Hi swona leswi a swi ta pfuna swinene.

Vutomi lebyi enerisaka ni lebyi hanyake kahle emianakanyweni ya mina, a byi ta languteka hi ndlela leyi. A ku ta va vutomi lebyi byi havaka mavabyi, naswona hambi ya ri kona mavabyi ya va ya nga talanga. A ku ta va vutomi laha ndzi tshamaka ndzi tsakile, na munhu un'wana na un'wana loyi a nga ekusuhi na mina a tshama a tsakile. Ku nga va vutomi lebyi ku havaka vusweti, xin'wana na xin'wana lexi ndzi xi lavaka ndzi xi kuma. Hambi swi vula ku swi tirhela, ndzi swi tirhela hindlela leyi tshembekeke. A swi ta vula leswaku ndzi tirha kun'wana na kun'wana laha ndzi lavaka kona. A ku ta va vutomi lebyi nandzikaka swinene, vutomi lebyi un'wana na un'wana a ta navela ku byi hanya. A ku ta va vutomi byo tsakisa swonghasi, naswona a ndzi ta lava leswaku ndyangu wa mina un'wana na un'wana wu tshama na mina.

Ndza pfumela ndzi tlhela ndzi ala, ndzi ta nyika mavonelo mambirhi. Swi nga ha endleka leswaku mutswari wa n'wana, kumbe mutswari wa ntukulu loko a hola mali a nga n'wi hlayisi n'wana wa yena, a ya a ya n'wi siya na kokwana wa yena. Swo boha leswaku kokwana a nakekela ntukulu. Hikuva loko a nga n'wi nakekeli a ku na loyi a nga ta n'wi nakekela ndzi pfumela ndzi tlhela ndzi ala. Ku ala ka mina i ku vadyuhari kumbe vakokwana loko se va kurile, mali ya vona a va ha yi endli nchumu. Loko va ze va hola midende va yi teka va nyika vatukulu va vona. Leswi swi endla leswaku swilo swa vona leswi va swi lavaka va nga ha swi rhangisi emahlweni, hikokwalaho ko rhangisa vatukulu va vona emahlweni. Leswi swi endla leswaku va va nga ha yi dyi mali ya vona.

Ndzi titwa ndzi tsanile swinene hikuva mina ndzi munhu wo rhandza ku tshama na ndyangu wa yena. Kambe loko ndzi yisiwa ekaya ro hlayisa vadyuhari, ndzi nga titwa ndzi tsanile swinene. Kambe emakumu ndzi nga qhina ndzi swi twisisa, hikuva na vona ndyangu wa mina wu ta va wu lava ku hanya, wu ta va wu lava ku hlayisa ndyangu wa vona. U kuma leswaku na vona va tirha, a va nge tshiki mintirho leyi va tiselaka swakudya va hlayisa mina. Swona mbilu ya mina yi nga vava hikuva ndzi nga va tsundzuka swinene, kambe eku heteleleni ka siku swi tava swi pfune vona. Na mina ndza tsaka loko ndyangu wa mina wu tshama wu tsakile, loko wu nga tsakanga a ndzi nge tsaki. Swi kahle leswaku na vona va tsaka, va endla leswi va lavaka swona hi vutomi bya vona. Swona a ndzi ta tsana kambe loko va ndzi vhakachela a ndzi ta tsaka. Ndza swi tiva vhele leswaku a va ta ndzi endzela, va ta va ta ndzi vona no ndzi kamba leswaku ndza ha ri kahle xana.

Ina, ndzi vona leswaku mali ya peceni ya vadyuhari yi yi enerile kambe a yi tirhisiwi hi mfanelo. Vadyuhari loko va kuma mali ya vona ya mudende va hlayisa vatukulu va vona. Vatukulu lava u kuma leswaku na vona va va va na vona vatswari kambe vatswari va vona a va endli leswi faneleke, loko va kuma mali va teka timali va ya dakwa, va teka mali va va endla swilo swa vona va tlanga switokofela, va nga nakekeli vana va vona ku sungula. Mhaka leyi a yi kahle, a yi tirhisiwi hi mfanelo mali ya vona. Yi fanele ku tirhisiwa hi mfanelo yi xavela vona leswi va swi lavaka. Hikuva eka mali leyi va yi holaka, loko va yi tirhisa hi mfanelo va nga swi kota ku va va ti xavela swa ku hlamba, va ti xavela swakudya, na swa ku nandzika, na swilo leswi nga ta va endla leswaku va tshama va ri kahle hi ta rihanyo swo fana na mihandzu.

Hi mina n'wana wa kokwana Mashele ndzi lava ku hlamusela leswaku hikokwalaho ka yini ndzi yisa kokwana evuhlayiselweni bya vakhegula na vakhalabye. Ndzi lava ku n'wi yisa kona hikuva mina ndza tirha entirhweni wa mina a ndzi kumi nkarhi wo leha wo wo teka masiku yo tshama ekaya. Leswi swi endla leswaku ndzi hava nkarhi wo va ndzi hlayisa kokwana kambe loko ndzi kumile masiku ndzi ta swi kota ku va ndzi n'wi vhakela le evuhlayiselweni bya lavakulu. Eka nkarhi wa sweswinyana swi ta ndzi tsandza hikuva ndzi va ndzi ri entirhweni mikarhi hinkwayo loko a ri evuhlayiselweni bya vakhegula.

Nkoka wo va na muhlayisi loko u dyuharile hileswaku u tshama u ri kahle emiehleketweni u tshama u hlayisekile naswona u nakekeriwile. Loko u ri na muhlayisi. Swi endla leswaku u va kahle swi endla leswaku u nga va ni mavabyi yo tala hikuva muhlayisi u ta tiyisisa leswaku u tshama u ri kahle naswona u ta tshama a ku swekela a ku nyika ni swakudya leswaku u nga dlayi hi ndlala a tlhela a ku swekela a ku hlantswela swiambalo a ku dyisa. Leswi swi endla leswaku u tshama u tsakile u tshama u tsakile naswona rihanyo ra wena ri va ri ri kahle swinene.

Vakhegula na vakhalabye vo tala va tikuma va nga hlayisekanga emakaya ya vona hikokwalaho ka ku kala vuhlayisi. Ndzi lava leswaku kokwana wa mina a ya endhawini ya vuhlayisi leyi evuhlayiselweni hikuva hi kona laha a nga ta kuma ku hlayiseka kona ku ri koxe. Eka tindhawu letiwani to fana na le kaya a nga kumi vuhlayisi hikuva u hava munhu wo tshama na yena. U hava munhu loyi a nga ta n'wi nakekela a n'wi endlela swakudya hi laha ku faneleke loyi a nga ta va na yena nkarhi un'wana na un'wana. U hava munhu loyi a nga ta n'wi hlayisa na loyi a nga ta tshama na yena hikokwalaho ndzi lava ku n'wi yisa evuhlayiselweni leswaku a ta tshama a hlayisekile naswona a va na xin'wana na xin'wana lexi a xi lavaka a nga pfumali nchumu.

Vukorhokeri lebyi byi katsekaka eka nhlayiso lowu simekiweke ekaya i ku kukula endlwini ku tshama ku basile u sweka swakudya leswaku mukhegula a ta tshama a dyile a ta kota ku nwa maphilisi ku n'wi hlantswela swiambalo leswaku a ta tshama a ambale swa swiambalo leswinene ku tshama na yena u n'wi susa xivundza. Vakhegula va tshama va talele hi xivundza kambe loko u tshama na yena wa swi kota ku va u n'wi susa xivundza leswaku a nga vi na ku borheka swinene. Leswi swi endla leswaku miehleketo ya yena yi tshama yi ri kahle.

Ku hambana exikarhi ka nhlayiso wa le kaya na nhlayiso wa vudyuhari wa vutshamo nhlayiso wa le kaya i wa swi i wa nkoka swinene hikuva mudyuhari u kuma xin'wana na xin'wana lexi a xi lavaka kambe nhlayiso wa vudyuhari swilo swa kona swi pimiwile leswi a nga ta kuma swona. Ekaya u va a ri na ndyangu wa yena kambe eka vudyuhari wa vutshamo u va a nga ri na ndyangu wa yena u va a ri na vanhu lava a nga va tiviki. Ekaya u kuma nhlayiseko wa le henhla swinene kambe eka vadyuhari va vutshamo u va a nga hlayisekanga hi ndlela leyi a nga ta vi a hlayiseke hi yona ekaya.

Loyi a faneleke ku kuma vukorhokeri bya le kaya i munhu loyi a nga ntsongo hi malembe loyi a rhandzaka ku hlayisa vanhu na munhu loyi a tsakelaka ku hlayisa vanhu. Munhu loyi a havaka vulolo loyi a nga ta swi kota ku va a sweka a hlantswa a tlhela a hlayisa vakhegula. Munhu loyi a nga na matimba na ntlhontlho yo va a hlayisa vakhegula munhu loyi a nga na rirhandzu na nhlayiso eka vakhegula.

Vukorhokeri lebyi simiweke byi simekiweke ekaya byi hakeriwa hi ndzindzakhombo mali ya mfumo a yi hakeli vukorhokeri lebyi mali ya mfumo yi hakela vukorhokeri eka ndhawu ya vakhegula ya vutshamo kambe mukhegula loko a ri le kaya vukorhokeri lebyi simiweke ekaya byi hakeriwa hi ndzindzakhombo. Ndzindzakhombo ku nga munhu loyi a nga yena n'wini wa mukhegula kambe loko mukhegula a yo yisiwa eka ndhawu ya vuhlayiseliwi a ku ta hakela va mfumo munhu a nge humesi mali ephakithini ra yena leswaku a ta kota ku hakela vuhlayiseki ku bya mukhegula kumbe vukorhokeri bya loyi a nga ta va a tirhela mukhegula leswaku a tshama a hlayisekile naswona a va a ri kahle emiehleketweni.

Swikili leswi vatirhi va nhlayiseko wa le makaya va faneleke va va na swona i swikili swo va va kota ku hlantswa, va kota ku sweka, va va na rirhandzu eka vanhu lavakulu, va va na vutinyiketeli va tlhela va kombisa ku karhateka hi mahanyelo ya vanhu lavakulu. Va fanele ku va na rirhandzu va tlhela va va na nhlayiso eka vanhu lavakulu. Va fanele ku va va swi kota ku vulavula na vanhu lavakulu hi ndlela leyi faneleke na leyi ku nga yona. Leswi swi ta endla leswaku vakhegula kumbe vanhu lavakulu va tsakela ku tshama na vona va tsakela ku tshama na vona leswaku va ta tshama va hlayisekile. Mukhegula a nge tsaki loko a tshama na munhu loyi a nga swi koteki ku vulavula na yena naswona xin'wana va fanele ku xixima vakhegula lava.

Ku tiyisisa ka ku va murhandziwa wa wena a kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla xo sungula u fanele ku va na mali yo tala leswaku a ta kota ku kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla. Hi ndlela leyi munhu a nge endli leswi swi nga ta n'wi herisela ntirho hikuva wa swi tiva leswaku u ta kuma mali yo tala hikuva a hlayisa murhandziwa wa wena. Xin'wana u fanele ku vona vanhu lava va nga na experience leswaku u ta vona leswaku hi swihi swilo leswi va swi kotaka hi swihi swilo leswi va nga swi koteki va ta kota ku va va hlayisa murhandziwa wa wena kahle. Leswi swi endla leswaku na mukhegula a tshama a hlayisekile u fanele ku lava munhu loyi a nga na rirhandzu ra vakhegula ina van'wana va swi dyondzela ku va va tshama na vakhegula kambe van'wanyana va endla hi ku va va va va swi rhandza u fanele ku vona munhu loyi a swi rhandzaka.

Ndzi twisisa leswaku home based care i ndhawu leyi i ndhawu ya vuhlayiseki laha va vekaka vanhu lava nga dyuhala, kumbe va nga tsoniwa. Ndzi yi vona yi fanerile hikuva munhu loko a tshama e home based care u kuma ku nakekeriwa hinkwako. Va swi kota ku va va n'wi va n'wi dyisa va tlhela va n'wi nyika na maphilisi leswaku a tshama a ri kahle emiehleketweni.

Vanhu lavakulu a va ha swi koti ku va va ti tirhela hi voxe, hi swona leswi swi endlaka leswaku va fanerile va kuma muholo kusuka eka mfumo. Leswaku va ta kota ku ti hlayisa va tlhela va hlayisa na mindyangu ya vona. Munhu lonkulu a swa ha koteki sweswinyana leswaku a ya entirhweni, naswona munhu loko o ze a va na sixty wa malembe, a nga ha laveki entirhweni. Hi laha muholo wa mfumo wu faneleke ku sungula kona. Leswaku na yena hambi a nga tirhi i ta swi kota ku va a ti hlayisa tlhela a hlayisa na ndyangu wa yena.

Tanihi nhloko ya muti, ndzi nga thola vanhu lava va faneleke va hlayisa vadyuhari. Naswona ndzi nga tiyisisa leswaku ndzi thola vanhu lava va nga na experience. Munhu wo hava experience a nge n'wi khomi kahle mudyuhari, kambe loko a ri na yona u ta swi twisisa leswaku u fanele ku endla yini hi nkarhi muni. U ta swi kota ku va a landzelela xikejuli lexi a nga ta va a vekeriwe xona. U ta swi tiva leswaku hi nkarhi wa so, u fanele ku dya, hi nkarhi wa so, u fanele ku phuza maphilisi, hi nkarhi wa so u fanele ku u hlamba. Leswi swi endla leswaku mukhegula kumbe vadyuhari emutini va tshama va hlayisekile va tlhela va khomeka kahle.

Ndzi vona ku ri nchumu wa kahle ku tlhela ku nga ri nchumu wa kahle. Ku va nchumu wa kahle hikuva vanhu lava va pfumalaka a va swi koti ku va va ti hanyisa, va hlupheka, kambe loko va kuma mali ya mudende swi endla leswaku vutomi bya vona byi va lula. Swi endla leswaku na vona va kota ku ti hanyisa va ti xavela leswi va swi lavaka. Kambe eka kun'wanyani swi va swi nga ri kahle hikuva munhu loko o ze a sungula ku kuma mali ya mudende, a nga ha swi lavi ku ya entirhweni. A nga ha swi lavi ku lava ntirho leswaku a ta ti holela mali ya yena, yena nkarhi un'wana na un'wana u ta tshama a rindze mali ya mudende. Hambi va n'wi byerile leswaku ku na ntirho lowu nga kona, a nge swi lavi ku wu cacela kumbe ku apulaya hikuva wa swi tiva leswaku yena nyanga na nyanga u kuma mali ya mudende. Naswona wa swi tiva leswaku loko o ze a sungula ku tirha, a nge he yi kumi.

Ndzi vona yi ringanile. Hikuva vanhu vo tala loko va kuma social grant va teka va xava byalwa. Ndzi vona yi ringanile swinene. Hambi vona lava vo kuma ma three fifty, ndzi vona yi ringanile, futhi ndzi vona yi tele swinene. Hikuva loko va yi kumile vo tala a va maki leswi swi yaka hi kona, va xava mabyalwa. Munhu u kuma leswaku loko a yi kuma a xava byalwa ntsena, kambe swakudya a nga xavi. Mali leyi yi tele, loko munhu o va na miehleketo a yi veka, a nga swi kota ku va a tixavela swakudya nyanga ya un'wana na un'wana. Na loko ku hela lembe a va a endlile xilo lexi vonakaka. Kambe vanhu vo tala va yi tirhisela swo biha.

Ndzi vona ti nga phakeli vukorhokeri bya kahle. Vanhu vo tala loko va ya etitliliniki ta le matikoxikaya, va vuya va ri na swirilo. Vo tala va rila hileswaku va va va nga khomekanga kahle, loko va fika etitliliniki a va va khomi kahle, va va khoma ku biha. Titliliniki ta le matikoxikaya a ti kahle hikuva vanhu lava va thoriwaka loko va ya entirhweni va famba na tinkingha ta vona, va fika va ti susela eka vanhu. Ematshan'wini yo va va tirha tinkingha ta vona va ti siya egedeni, va ta ti kuma loko va huma eku eku tirheni.

Mfumo wu fanele ku ya siku rin'wana na rin'wana ri ya wu ya wu ya vona leswaku vukorhokeri lebyi va byi kumaka ematikoxikaya i byinene xana. Va fanele ku yisa munhu loyi a nga tivakaleki leswaku a ti endla munhu loyi a vabyaka, va ta kota ku vona leswaku vanhu va le matikoxikaya va khomiwa kahle kumbe a va khomiwi kahle. Leswi a swi ta endla leswaku vanhu va khomiwa kahle, nakona ku hungutiwa mhaka liya yo va vanhu va nga khomisiwi kahle. Leswi a swi ta endla leswaku munhu un'wana na un'wana, a kota ku pfuneka loko a ya etliliniki ya le matikoxikaya.

Nkoka kumbe mbuyelo wa ti-mobile clinics ematikweni lama pfumalaka hi leswaku, vanhu vo tala va kuma ku pfuneka. Leswi swi endla leswaku vanhu vo tala va kuma ku pfuneka. Hikuva hi xitalo loko u ya etitliniki a wu swi kumi leswi u lavaka swona, va fika va ku byela switori kambe va nga ku pfuni hi nchumu. Hambi u vabya swinene a va yi ngheni ya wena. Kambe loko ku ri na ti-mobile clinics va swi kota vanhu ku va va pfuneka, va tlhela va kuma na maphilisi lawa va ma lavaka. Kambe etitliniki a va nyikiwi maphilisi lawa va ma lavaka.

Ina ndzi vona ku ri mhaka ya kahle leswaku vanhu va le matikoxikaya va va na titliliniki ta le kusuhi. Leswi swi endla leswaku mavabyi ma papalateka hi ku hatlisa. Loko titliliniki ti ri le kusuhi wa swi kota no ya fika kwalaho hambi u khomekile swinene. Kambe loko u ri le kule na tona swi nga endla leswaku u tshama nkarhi wo leha u vabya hikuva, u ta loloha no ya etliliniki ku ya u ya kuma ku pfuneka.

Ndzi nga kombela movha yin'wana na yin'wana, ndzi kombela leswaku yi yisa makwerhu wa mina exibedhlele. Loko yi n'wi yisile, a ndzi ta yi hakela leswaku ku poniseka vutomi bya makwerhu wa mina. Kambe ambulense a ndzi ta ya ndzi ya yi report-a emaphoriseni leswaku va teka nkarhi wo wo leha ku va va fika endhawini. Na munhu a nga hetelela a lovile a ha rindze yona ambulense.

Lexi endlaka leswaku ti-emergency services ti hlwela ku fika loko ku endleke nghozi yo karhi emagondzweni, hileswaku na vona va chava ku vavisiwa. Va lava leswaku vanhu va sungula va hangalaka na vona va ta kota ku ya.

Vanhu va fanele ku dyondzisiwa hi ta rihanyo, leswi swi ta endla leswaku hambi munhu o vabyisa ku yini a nga chavi ku ya etliliniki. Na vona vaongori etitliliniki va fanele ku tiyisisa leswaku va amukela munhu un'wana na un'wana. Leswaku munhu hambi a vabyisa ku yini, a nga chavi ku landzelela treatment ya mavabyi.

Ku kayivela ka vatirhi eka tindhawu ta vutshunguri. ndzi vona swi nga lulamanga. Leswi swi endla leswaku rihanyo ra vavabyi ri va ri ri le nghozini. Muvabyi un'wana na un'wana u fanele ku kuma ku pfuneka hi xihatla, kambe loko ku kayivela vatshunguri swi endla leswaku a nga pfuneki hi xihatla.

Ku fanele ku thoriwa vatshunguri vo tala, leswaku munhu un'wana na un'wana a ta kuma ku pfuneka hi xihatla. Munhu a nga fanelanga ku wa a ri elayinini exibedhlele hi ku va a nga se kuma vutshunguri. Va fanele ku aka na titliliniki to tala emugangeni, leswaku vanhu hambi vo va va tarise ku yini va ta hatla va kota ku pfuneka.